Mina ndzi vona leswaku swi hundzeriwile naswona masiku lama a ka ha ri na vuhlayiseki bya kahle n'wana u fane a ya exibedhlele ku ya yimbisiwa kona leswaku a tlhela a kuma vutshunguri bya kahle byo tshembeka.

Ina, mina ndzi vona swi ri kahle hikuva swi onha swakudya swi nga ha nandziki ku fana na leswi a swi fanele swi nandzikisa swona.

Mina ndzi nga boxa leswaku laha misaveni ku na Yeso Kreste loyi a nga n'wana wa Xikwembu naswona vanhu va fanele ku nghena kereke ndzi nga n'wi hlayela bibele leswaku a kota ku twisisa ku ri vukreste i ncini.

Mina ndzi vona swi nga hlayisekanga ku yisa vana entshaveni hikuva n'wana a a nga na rihanyo ra kahle na kona swa tidyondzo swa yena swa kavanyeteka.

Mina a ndzi ta hlawula ku mbala tinjhovo tinjhovo na ti rhandza swinene.

Vavasati va fane va mbala swo leha na kona va fane va boha maduku enhlokweni va mbala na swibelani.

A ndzi ta mi byela leswaku vakokwana va wena hi vona vatswari va mina hikokwalaho ndzi tshama na vona hi kona hikuva va ndzi kurisiwe va ndzi hlayisa.

I ku va vanhu va tsala matimu lama e etibukwini ku va na tindhawu leti vanhu va dyondzisiwaka hi rixaka ra vatsonga ni ndhavuko.

Loyi a nga na vutihlamuleri ku hlayisa vana eka ndhavuko i vatswari vatswari va fane va dyondzisa vana hi ndhavuko.

Hikuva tinxaka letin'wanyani ti ta va tekela ehansi so swi ta va tikela leswaku ndhavuko wa wona wu tekeriwa enhlokweni.

Mpahla ya ndhavuko ya vavasati swi cincile hi ku famba ka malembe, vavasati va sweswi vambala swo koma kambe khale a va mbala swo hundza matsolo va sweswi a va ha chavi nchumu.

Sweswo swi hlamusela leswaku vavasati hi vona va nga ni hi vona va faneleke ku sweka emutini hi vona va faneleke ku endla mitirho leyi endliwaka ekhixini.

Ina, i nchumu lowunene hikuva vavanuna hi vona va nga hlonipheka kambe vavasati a va hloniphekanga hi ku ya hi xintu vavanuna hi vona va nga na lunghelo ro veka milawu emutini so swa olova leswaku tiko ri fambisa hi vavanuna.

U fanele ku va a basile a nga endli timhaka ta masangu u fanele ku va hi yena a rhangelaka hi vukheta leswaku vana va hlayiseka.

I ku tshama hansi u vulavula na yena hi n'wi byela leswo biha na leswinene ni n'wi byela leswaku leswo biha swi ta n'wi yisa enghozini kambe leswinene swi ta n'wi veka eka eka vutomi bya kahle.

A ndzi ta n'wi tsundzuxa leswaku wanuna u fanele ku tiyimela wanuna a nga rili wanuna u fanele ku tiya.

Vakokwana va sweswi va namuntlha a va ha endli sweswo a va ha dyondzisi vanhu vatukulu va vona switlhokovetselo.

Mina ndzi nga ka ndzi nga swi amukeli hikuva munhu wu wu teka laha a rhandzaka kona masiku lama a swa ha fani na khale a wa ha laveriwi ntombi kambe wo ti gangisela hi wexe no wena n'wini u tsakelaka yena.

Mitsheketo yi tlanga xiphemu xa kahle ngopfu eku hlayiseni ka ndhavuko hikuva loko u hlayela vana ntsheketo va khoma leswi nga la ntsheketweni eka yin'wani ya mitsheketo ku yimbeleriwa na tinghoma yin'wana ntsheketo yi vulavula hi swiharhi yin'wana mitsheketo yi vulavula hi swakudya swa ndhavuko yin'wani mitsheketo yi vulavula hi mbalelo ra ndhavuko.

Mina a ndzi ta sweka tshopi hikuva tshopi ndza ri rhandza na kona tshopi i swakudya swa ndhavuko leswi swekiwaka hi makwembe kumbe magwadi.

I ku va ndzi amukela ndzi nga tsakela ku amukela hikuva vanhu hinkwavo va fanele va titwa va amukelekile.

Wanuna u fanele a va ni muti wanuna u fanele a va na nsati wanuna u fanele a tiyimela.

Mina a swi nga ta ndzi khoma kahle hikuva na yena u fanele a dyondza ndhavuko entshaveni ku fana na hina vatswari va yena.

Mina ndzi vona swi fanerile hikuva swi fanele swi ti komba leswaku munhu loyi u tshame a wela hi papa ra khombo naswona a nga se basisiwa.

Wanuna u fane a tshembeka, wanuna u fane a tirha a tlhela a tiyimela wanuna u fane a va ni vana.

Ku cincana ka mindhavuko ku kurisa vuxaka exikarhi ka vanhu va mindhavuko yo hambanahambana hikuva va seketelana.

Mindhavuko yo hambanahambana yi hlamusela leswaku vakokwani lava nga ha hanyiki i vanhu va le hansi kambe lava hanyaka hi lava hi va vonaka siku na siku.

ta pfumela leswaku ripfumelo ra ndhavuko na ra vakreste ri nga hanya swin'we hikuva hinkwenu hi khongela xikwembu lexi nga matilweni.

N'wananga mina a ndzi swi tsakeli leswaku u ya engomeni hikuva masiku lama ngoma a ya na nkoka n'wananga mina leswi ndzi nga ta ku kombela xona wu nga twi hi vanhu ngoma a ku ri ya khale masiku lama vanhu vo ti endlela mali a swa ha ri na nkoka.

Varhangeri va xisati va hoxe swi endla hikuva a va lwa swinene va sitirayika or va nghenelela na migingiriko leyi na vavanuna a va nghenelela yona.

Mina a ndzi ta swi endla hikuva a ndzi ta n'wi twela swinene ku pfumala mutswari swa vava so a ndzi ta kombela manana wa mina a n'wi heleketa hikuva na yena a ta va kahle emoyeni.

A ndzi to tlangela na yena hikuva hinkwaswo vukhongeri mina ndzi twa swi nga hambananga a ndzi ta tlangela na yena.

Mina ndza pfumela va khale va ri ku fa nyama kambe moya wa hanya mina a ndzi ta pfumela leswaku va na matimba vanhu lava hundzeke emisaveni.

A hi mhaka ya kahle swinene hikuva swi hoxa ndhavuko wa hina ekhombyeni ndhavuko wa hina wa mbombomela.

Mina ndzi nga lwela hi ndlela leyi vavasati va na xivindzi ku pfuna vavanuna vo tala vavasati va swi kota ku rhangela hi vona hi lomu eswikolweni va rhangela vavasati so na kwala ka mihlengeletano leyi naswona va nga rhangela.

Vuhosi bya tiko ra hina byi tiyile swinene ku hava xo tlula byona vuhosi bya tiko ra ka hina byi na nawu nakona loko va ku leswi a swi laveki etikweni va yingiseriwa.

I ku va va ya yimba va ya yimba va tsemiwa leswaku va ta va kahle evununeni bya vona no va va ti va nawu kumbe ku dyondzisiwa hi nawu wa xinuna wa ndhavuko wa Vatsonga.

Ina ku lovola swi na nkoka hikuva u nge tshami na n'wana wa vanhu u nga n'wi lovolanga u fane u n'wi lovola hi ku ya hi nawu kusukela khale swi na nkoka ku lovola.

Swakudya swa ndhavuko ndzi ta kombisa hi tshopi tshopi ri endliwa hi makwembe va ma tsemelela va ma vandla ri va chela epotweni va chela na chukele va pyhakutela hi mugayo loko se makwembe ma vupfile va phyakutela ku fana ni vuswa na loko ku va phama va phama ku fana na vuswa hi nkombe tshopi ri va ri ri ra yellow kumbe ri va ri ri ra xitshopani naswona ra nyanganya swinene.

Mina ndza tinyungubyisa hi ririmi ra mina ra Xitsonga hikuva kun'wana na kun'wana laha ndzi fambaka kona mina ndzi vulavula Xitsonga ndzi Mutsonga ndza tinyungubyisa swinene.

Mavito ya xivongo ma na nkoka ku ma tiva leswaku wena u mani u n'wana mani hi wena mani naswona vatswari va sukela kwini swi na nkoka ku tiva mavito ya xivongo.

Ripfumelo ra ndhavuko ri na nkoka swinene hikuva vanhu lava hi va dzunisaka i maxaka ya hina lava va nga hi siya khale.

Mina a ndzi ta swi hlaya loko ndzi ri karhi ndzi swi nyika swakudya a ndzi ta swi hlaya hi xin'we xin'we.

Leyi tirhiwaka hi vavanuna emindyangwini i ku khurhela kumbe ku basisa endzhaku ka majarata na ku vona leswaku swilo swi lunghile la kaya kumbe ku lunghisa swilo leswi onhekeke endyangwini na ku endla xirhapa va byala swimilana swo hambanahambana.

Mina lexi a ndzi ta xi katsa i muroho ya xipinachi miroho ya xipinachi na yi rhandza swinene hikuva ve ri yi aka miri.

Loko a lava ndhawu yo tshama emugangeni wa ka hina u fanele ku tisa ku ya ehosini kumbe ku tihlanganisa na vulawuri bya tiko nakona u fane a va a khomile mali ya ntsengo wo ringana madzana mambirhi na ntlhanu wa hi kona va nga ta n'wi nyika ndhawu yo tshama.

fanerile leswaku va dyondzisiwa maswekelo ya swakudya swa ndhavuko hikuva masiku lama ndhavuko wa hina wa fa wa lahleka, so swi fanerile ku hi dyondzisa vana va hina maswekelo ya swakudya leswi leswaku na loko hi nga ha ri kona va sala va sweka va komba lava taka hi le ndzhaku.

Swakudya swa ndhavuko leswi i tihove hikuva tihove hi tona ndzi vonaka ngopfu ti swekiwa lomu ku va ka ku ri na mikhuvo yo hambanahambana.

Ina, swi fanerile ku ya mangala eka ndhuna kumbe eka hosi hikuva vanhu valava hi vona va nga nyika munhu waloye mpfumelelo wo tshama eka tiko ra vona naswona loko a voniwa nandzu u fanerile ku hlongoriwa kwala tikweni.

Holiday leyi ndzi tsakisaka swinene i holiday ya ti-twenty four september ya heritage day, mina ndzi tsakisiwa hikuva holiday leyi i holiday ya siku ra ndhavuko hikuva hi vona vanhu va tinxaka to hambanahambana va karhi va dyondzisa mindhavuko ya vona va karhi va dya swakudya swa mindhavuko ya vona hi ku hambanahambana ka swona.

leswi ndzi nga swi lulamisaka hi ku hatlisa i muroho ya xiphawo hikuva yi a yi kale miroho ya xiphawo ndzi nga hatla ndzi lulamisa leswaku a dya a tiphini.

Rhesipi i recipe yo sweka tihove hi yona ndzi yi rhandzaka swinene hikuva tihove na ti rhandza ndzi tsakela na leswaku van'wana va dyondza ku sweka tihove.

Tikoxikaya a ku na swikolo leswi ringaneleke swikolo switsongo swi ntsanana van'wani va suka ematiko ya vona na ku ya eka man'wana ku ya dyondza xikolo a swi olovanga swinene ku laveka swikolo swa ku enela emakaya.

Mina ndzi twisisa leswaku ngoma ya pfuna swinene vavanuna or vana va xinuna va fanerile ku ya yimba engomeni naswona va dyondza milawu va ri karhi va yimbelela tinsimu to hambanahambana hi nkoka wa ndhavuko va tiva vununa bya vona.

Loko ndzi sweka swakudya swa ndhavuko hi wexe siku ro sungula a ndzi sweka tihove yo ndzi humelerile hi nghozi hikuva a ti nga sasekanga naswona a ti vevukile swinene hikuva a ndzi nga cheliwanga timanga ta ku tala a swo endla onge ndzi nga sweka xitampa kambe ku ri tihove kambe sweswi ndza swi kota titlhela ti nandzika.

Swikolweni va fanele ku veka mathicara yo enela lawa ya kotaka ku dyondzisa lawa ya kota ya nga na vutivi swinene hikuva swikolweni swin'wani mathicara a ma dyondzisi.

hikuva tikumeka eka inthanete ku tlhela ku va ku ri na mimpimo yo karhi kambe leti endlekaka emakaya a ku na mimpimo ya nkarhi wo endla leswi u swi kotisaku swona.